La, umuntu angazithola abulunga idatha lakhe ngayo. Kulokha nawuvule kumaliledininakho lapho khona kuveza khona bonyana idatha ukubulunga la nofana kulapho uzozithola khona ungaliberegisi khulu ungangeni iindawo eendaweni ezifana nabomabonwakude nofana uzithole sewUberegisa i-social media khulu, lapho kuzokwenza bonyana ukghone ukubulunga idatha lakho kuhle begodu likwazi nokuhlala isikhathi.

zokuthintana abantu zibazisa khulu iindaba begodu uzithola wazi izinto ezinengi ezenzeka eSewula Afrika ngendaba yendaba yomalila edinini. Uzithola wazi izindaba ezinengi nofana uzithola wazi izinto ezinengi ngombana uzithola useenkundleni zokuthintana, lokho kukukwenza bonyana wazi izinto ezinengi ezenzeka enarheni yangekhenu.

Kobana kumele akwazi ukurhelebha itheknoloji leyo esakhasako ngombana esikhathini sanje, sekUberega khulu itheknoloji begodu yenza izinto zibe lula, amaphilo wabantu aba lula. Awusazitholi Uberegisa imali enengi ukwenza into itheknoloji ikhona, Uberegisa itheknoloji ukuze ukwazi ukonga begodu ukwazi ukuzithola wenze izinto ezinengi ngesikhathi esincani begodu kwenza bonyana ihloko le ivuleke masinyana, ungasatlhaga ngezinto ezinengi.

Iye, kufuze uzitlolise uzitlolise begodu uphinde uzazise bonyana wena uzokufaka ingoma , uzokufaka ingoma ku-internet. Lokho kuzokusiza bonyana ukwazi ukuthi bakutlole phasi ingomakho nayisele abantu sebakwazi ukuthi bayithenge, imali leyo ikwazi ukuthi ize kuwe. Angekhe ukghone ukufaka ingoma ngaphandle kokuthi erejiste qala nofana bakutlolise phasi ukuze bakwazi ukuthi bokubhadela njani.

Ibiza imali ephezulu khulu ngombana sizithola siberegisa imali enengi khulu ukuthenga idatha begodu liphela masinyana, lisidla imali enengi khulu khulu khulu khulu begodu lincani liphela masinyana. Lapho okhunye uthenga idatha uthole i-network yefowunakho ingaberegi kuhle, uzithola sewulahlekelwe lidatha elinengi ongakaliberegisi begodu kusasa kufuze bonyana uthenge elinye idatha.

Khona ikhona indlela ongamthinta ngayo, ungathatha ifowunu nofana umaliledinini womuntu oseduze nawe Uberegise yena ukumuthinta kodwana ngewakho umaliledinini angekhe bonyana ukghone ukubonyana umuthinte. Kungakosa bonyana Uberegise yomunye umuntu oseduze nawe ukuze ukwazi ukumthola, iye khona uyakghona ukumthola kodwana kuzokose bonyana uthole umaliledinini womunye umuntu.

Awa, ngiyala ngombana i-Wi-Fi kwakhamba igezi, nayo izithola isekingeni ngombana iberegisa khulukhulu igezi. Nakunganagezi angekhe bonyana ukghone ukUberegisa i-Wi-Fi yakho ngombana iberega ngegezi, iyacima ayikghoni bonyana ikghone bonyana ukghone ukUberegisa i-internet yakho, uyokosa bonyana ulinde igezi ibuye. Lokho kuyokwenza bonyana ulahlekelwe isikhathi esinengi sokobana Uberegise i-internet yakho.

Isizo lakamaliledinini emphakathini lisizo elikhulu khulu ngombana uzithola ukghona ukuthola umuntu okude nawe ngesikhathi esincancani nofana abantu nabafuna ukukungenela bafuna ukuthathela izinto zakho nofana bafuna ukubulala, ukghona bonyana uthole abantu abaseduze nawe ngomalila edinini msinyana bakghone ukuzokurhelebha bonyana labo bantu bangafinyeleli ukukubulala nofana ukuthi bakuthathele izinto onazo.

siza khulu ngombana umaliledinini nakamutjha awukghoni bonyana wazi zoke izinto ngaye. Ukufunda iphephana leli olithola, olitholako, eza naye kukurhelebha khulu ngombana uzithola wazi izinto ezinengi ngomaliledinini wakho begodu nokuthi akafuni ini ufuna ini uzokuthola ephepheni lela. Uzozithola wazi nokobana i-airtime uyifaka njani ngombana umaliledinini lowo ngewakho ende kufuneka bonyana umazi.

koloyi itheknoloji zingayisebenzisa ukuze bavule ama-group grubhana eenkundleni zokuthintana ukuze bakwazi bonyana bathole abafundi babo masinyana nofana baberegise ukubafowunela ukuze babathole eemfowunini zabo, kulapho khona abotitjhere bangakghona khona bonyana baberegise itheknoloji. Izobarhelebha khulukhulu ngombana bazokwazi ukuthi bahlanganise abafundi babo ngesikhatjhana esincancani begodu itheknoloji ayimotjhi isikhathi eside.

idatha lithengwa ngeendlela ezinengi, kuya nge-network nofana ngingatjho ngithi igama elibolekiweko i-sim card kokuthi Uberegisa siphi and then lapho uzokwazi bonyana ukuthi ubhala njani, utlola njani ukuze ukwazi ukuthenga idatha lakho. Angeke ukghone ukuthenga idatha ngaphandle kokuthi uthole i-sim card ngegama elibolekiweko, ukuze ukwazi ukuthi ufake i-airtime yakho ukwazi ukuthi uthenge idatha lakho.

umrhatjho womphakathi ngiwo ekufuze uthuthukise abavumi bendawo leyo ngombana abantu abanengi kulapho khona balalela khona, lapho kuzokusiza bonyana abantu bakghone ukwazi, ukuzwa iingoma zakho begodu bewubatjela bonyana zitholakala njani. Kusiza khulukhulu lapho abantu abasavukako, abasathoma phasi ukuzenzela zabo iimvumi, ngeleyo ndlela umrhatjhi, umrhatjho oseduze nofana umrhatjho womphakathi uzobasiza bonyana bakwazi ukuthi bakhiphe iingoma zabo kuhle.

Akufuzekanga bonyana umaliledini umbeke engqondwenakho khulu nofana ehliziywenakho khulu ngombana umaliledinini sikhumbule bonyana yinto elahlekako nofana yinto ephukako. Ekuseni ungathi nawuvuka umthole aphukile, lapho khona kuyacaca ukuthi angeke wakghona ukuphila ngaphandle kwawo. Mina ngithi kufuze bonyana ungamfaki ehliziyweni khulu, wazi ukuthi into le kusasa ingavuka iphukile nofana ingavuka ingasaberegi, lapho lokho kuzokusiza bonyana nanoma ivuka ingakaberegi wazi bonyana kulungile, ipilo iyaqhubeka.

Ufunjathwako wami wokuthoma ngawuthola mhlazana ngiphume izinyo. Umama wabona bonyana ngizwa ubuhlungu khulu lokha nangilahlekelwe lizinyo lami, wabona bonyana angithengele umaliledinini nofana ufunjathwako akwazi bonyana angikhohlise bonyana ngingasezwa ubuhlungu khulu ngokulahlekelwa yizinyo lami. Nokho khona ngalibazisekanyana bonyana izinyo lami liphumile ngombana besele sengiphethe umaliledinini begodu ngimthanda.

kutholakala bonyana kungufunjathwako obhadalwa nakuphela inyanga. Khulukhulu Uberegiswa ziindawo zamakhamphani ukuze bakwazi ukudosela ababeregi babo, ukuze bakwazi ukubathola msinyana. Loyo funjathwako ngufunjathwako odosa mahala, imali yakhona uyithola mhlazana nakuphela inyanga, loyo funjathwako Uberegiswa khulukhulu eendaweni lapho kuziindawo zamabhizinisi, lapho khona kuziindawo zerhwebo.

Iye, likhona engilaziko elithandwa elizweni langaphetjheya i-movie leSewula Afrika, libizwa ngokuthiwa yi-black panther ifilimu leyo. Abantu bangaphetjheya bayalithanda begodu lathengisa khulukhulu ngaphetjheya, abantu abanengi bangaphetjheya balibukela begodu ngizwa kuthiwa kuyokukhitjhwa yesibili. Abantu abanengi ngiyazi bonyana bayalithanda, bolilandelela. Nelinye ekuthiwa libizwa ngokuthiwa batjho yiSimba, nalo ngathola libukelwe eendaweni ezinengi khulukhulu, lathengiswa khulu ende lenziwe eSewula Afrika kodwana ngathola selibukelwa eendaweni zangaphetjheya ezinengi kwamambala.

Kubonakala ngokuphilisa abantu abanengi begodu ubonakala ngokuthi athande ukulungisa iindaba begodu angathandi lapho kuliwa khona. Ingqondo yakhe iberega masinyana begodu ubonakala ngokuhlakanipha bonyana lo, uyambona ukuthi nokhonokho nguye umlingisi ozokuba yikutani esitorini nofana efilimini oyibukelileko leyo.

Lokho kubangelwa kukuthi umlingisi loyo umthola indima leyo ayidlala kuhle khulu begodu uthola akwazi ukuyilingisa bese lokho kubangela bonyana nanoma sele sekangasalingisi, angekho eentorini aphila kuhle, kwenze kubonakale ngathi velevele umuntu loyo uvele anjalo. Kubangwa kukuthi uyakghona ukulingisa lokhu ebathe akulingise khona begodi akakho lapho atjhapha khona, uyakwazi vele, kuyatjho ukuthi into le inaye, isegazini lakhe. Lokho kubanga bonyana kwenze bonyana umlingisi loyo abonakale ngathi unjalo ekubeni akusinjalo ned just ulingisa lapho izinto abathe azilingise zona.

Iye, umbono lo nguwubona urerhe khulu ngombana vele iinlelesi zibona kumabonwakude nofana kumafilimu bonyana bayenzani bese bona basuke bazokwenza, balimaze abantu bangemzini vele abantu benza njalo iinlelesi ende ngibona kungasikuhle khulu ngombana lokho kulimaza abantu begodu kwenza bonyana amafilimu la angasathengwa or bangasavuma bonyana abekhona eentolo ngombana babona abantu bonyana bayafunda, bafunda ubulelesi, bafunda ngawo amafilimi la, bazithola basekingeni khulu.

Awa, akusinjalo. Benzelele bonyana abantu abaneminyaka emincani bangakghoni bonyana bakghone ukubukela nabawafaka ku-inthanethi begodu benzelela bonyana woke umuntu akghone ukubhadala nakabukelako, angabukeli mukabelo or adlelezele abanye abantu, yingakho bawathatha bawafaka ku-inthanethi ukuthi woke umuntu nakafuna ukubukela kukatelelekile bonyana athenge idatha akwazi ukubukela kuhle ngaphandle kwalokho, angekhe wakghona ukubukela kuhle.

Mina ngithanda ukuwabukela kumabonwakude ngombana ku-inthanethi afuna idatha elinengi begodu nangibukele kumabonwakude ngiyazi bonyana ayikho into ezongiphazamisa, kufana njengokulahleka kwe-network. Nangibukele ku-inthanethi i-network iyalahleka, lapho into engiyibukeleko iyokujama, angeke isakghona ukuya phambili mele ngiyithome phasi. Nangibukele kumabonwakude, umabonwakude akalahli i-network ngombana akaberegisi idatha navane ubukele. Uyabukela kuhle, bewuqeda koke ofisa ukukubukela. I-inthanethi yona angeke waqeda ingakalahleki, ikutjele bonyana uthome phasi godu.

Indlela indlela yokubukela ifilimu engabiziko kukuthi kukatelelekile bonyana uthenge amadatha, uwafake efowunini nofana uwafake kumaliledinini wakho, ungene ku-inthanethi ubukele nofana uzi-download uzifake kumabonwakude wakho ukwazi bonyana ubukele kungaduri ngaleyondlela izinto lezo ozobe uzibukela. Angeke uzithole sowukhipha imali enengi khulu ukuze ukghone ukuthi ubukele izinto.

Ilimi engekhe ngalilibala lifilimu ekuthiwa ma-Wrong Turn. Angekhe ngalilibala lela filimu ngombana ngathi nangilibukeleko ngathola umuntu adla umuntu. Bekukokuthoma ngithi nangibukele ifilimu ngibone umuntu ofana nomuntu adla omunye umuntu. Langithusa kwamambala, ngabona ngathi yinto eyenzakalako emhlabeni esiphila kiwo ngombana bekukokuthoma ukubona ifilimu lomuntu adla omunye umuntu. Ngabona bonyana into le, ngathi yinto eyenzakalako emhlabeni esiphila kiwo nofana eSewula Afrika. Yahlala isemkhumbulwenami, yangiphatha kabuhlungu iimveke ezinengi ukuya nokuya, ngazithola sengilimala emkhumbulweni kodwana ngazithola ngikhohlwa kancani kancani, ngingazi bonyana ngilibaliswa yini kodwana kwathathela isikhathi bonyana ngilibale.

Idatha libiza imali ephezulu khulukhulu, ngombana uzithola uberegisa imali ephezulu ukuthenga idatha. Lidura khulukhulu idatha, alibizi imali encani libiza imali ephezulu. Leli elibiza imali encani nalo lincani kodwana nawufuna idatha elinengi, ukatelelekile bonyana ukhiphe imali ephezulu, ukuze likwazi bonyana uthole idatha elinengana.

Idatha liqakathekile ebantwini ngombana, sikwazi ukukhuluma nabantu abangekho eseduze nathi, nofana sikwazi ukuberega ngalo idatha singene emberegweni, eenkundleni zokuqhumana. Begodu sikghona nokuthi sifunde ngalo idatha begodu sikghone nokuthi sikhulume nabantu abakamanye amezwe, iinhlobo zethu nofana sikghone nokuthi senze ngalo imali. Idatha liqakatheke khulukhulu epilweni yomuntu, nawunganalo idatha uzithola usekingeni khulu, ngombana neendaba esizitholako sizithola nawunedatha, uzibona iindaba zemihla ngamalanga zalapho uhlala khona.

Into eqeda idatha khulukhulu kubukela amavidiyo, ngombana amavidiyo athatha isikhathi begodu adla idatha elinengi akafani nomlayezo. Umlayezo uncono ngoba uyawubhala, amavidiyo wona ukatelelekile bonyana ubukele. Ngiwo adla idatha elinenginengi khulu, ukudlula lokha nawuthumela umlayezo. Ngombana uthola enye ividiyo idlala imizuzu emihlanu yoke, uzithola nawuyibukelako uthole sowuberegisa idatha elinengi khulukhulu, ukudlula lokha nawuthumela umuntu umlayezo.

Umuntu idatha angalibulunga ngokuthi afake ifowunakhe ukuthi, ikwazi ukuthi imubulungele namkha alincenge nofana angabukeli amavidiyo. Azame bonyana imilayezo ayithumele ngemi-message, ukuze idatha lakhe lingapheli msinyana. Lokho kungamrhelebha khulukhulu ngombana nawungenzi njalo, uyozithola ubukela amavidiyo ende amavidiyo adla idatha elinengi khulukhulu. Mina ngithi umlayezo wami kukuthi ukuze lingapheli masinyana, zama bonyana ungabukeli amavidiyo.

Uthola umuntu loyo aphethwe yihloko khulukhulu, ngombana angeke wazi bonyana limphelele asabhala, namkha limphelele asese semberegweni namkha limphelele ayenzani. Umuntu loyo uzithola ihliziywakhe ibuhlungu khulukhulu, umthola ahlangahlangane angazazi bonyana angayenzani ukuze athole idatha. Ngombana ngaphandle kwedatha epilweni yanje asisese babantu.

Idatha ulithenga ngokuya kwe-sim card lesi osiberegisako, ukuthi uberegisa siphi i-sim card. Ngombana sinama-sim card ahlukahlukeneko, akafani ama-sim card wethu. Uya nge-sim card sakho osiberegisako ngiso esizokutjela bonyana wena kufuze-ke bonyana uthenge idatha liphi. Ngiliphi idatha elizokukghona bonyana lingene efowunini yakho namkha kumalila edinini wakho.

Idatha enarheni yethu yeSewula Afrika, libiza imali enengi khulu ngombana libiza imali engaphezulu kwamaranda begodu kuya ngawe bonyana ufuna liphi idatha. Uyozithola uberegisa imali enengi khulukhulu, ukuze ukwazi ukuthola idatha elinengi enarheni yethu yeSewula Afrika. ISewula Afrika, ithi nayimadaniswa nezinye iinarha ngiyo inarha ethengisa idatha elibiza khulukhulu, ukudlula iinarha ezinengi esinazo ephasini mazombe.

Idatha nalithengwa bentwana besikolo kufuze bonyana libize imali encani, ngikutjhiswe yini lokho na?, ngikutjhiso kukobana nathi siyezwa bentwana besikolo. Abentwana besikolo abanayo imali begodu ababeregi, kukatelelekile bonyana idatha nabalithengako bangabaduriseli khulu, ngombana kubentwana besikolo begodu nabathenga idatha vane bafune ukwenza umberego wesikolo. Kukatelelekile bonyana libe phasi, ngombana abanayo imali ababeregi abafani njengabantu ababeregako, bona bababawa ababelethi babo bonyana babaphe imali.